Tshomi yam, ndiyaziva ezi zikhalazo zakho. Akukho mnandi ukubhatala ityala ngakumbi elinintsi kodwa ke sihlobo sam unyanzelekile ulibhatale eli tyala lakho likaNSFAS kuba ngewungekho kule ndawo ukuyo namhlanje ukuba ubungafumenanga esi sibonelelo semali yokufunda. Esi sidanga nalomsebenzi unawo ngoku zonke ezi zinto uzifumene ngenxa yale mali. Yiba nomfanekiso ngqondweni yabantu bangaphambili kwakho ukuba bona bebengabhatali wena ubuzochaphazeleka njani. Cingela ke nabanye abantwana aba bafuna ufunda baza emva kwakho baxhomekeke kuwe ubhatale, noko akhutshiwo noba bhatala yonke ngexesha elinye bayakophulela ubhatale ngesavenge kuxhomekeke kumrholo wakho.

Igama lalaa nto yenziwa yilaa nkampani yi-pyramid scheme. Eza zikimu impumelelo yazo isekelwe ekufumaneni abantu abazotyala imali ngakumbi emveni wena ungenile. Ziphela kakubi, utshonelwea yimali yakho yonke xa ungangenisanga inani labantu aboneleyo. Abantu abenza imali kulaa nto ngaba bangene kuqala bangaphezulu kunawe. Orhulumente abanintsi bazingqala njengobuqhetseba lwezemali, ngumgibe wonke qha. Bathatha imali yakho yonke ngenkohliso, iinkcukacha azichazwa ngale ndlela ziyiyo, nesazisi sokwenyani siyafihlwa, bathembisa izibonelelo zemali ezingekhoyo. Okokuqala, banikezela ngokugqithiseleyo ngokubuya kwentengiso ngaphakathi kwexesha elifutshane ngaphandle kwengozi. Umthetho wokuqala xa sithetha ngotyalo lwemali, kuthatha ixesha ukwenza imali. Okwesibini, akukho tyalomali libeka umngcipheko simahla okanye liqinisekise ukubuya kwemali enintsi, kuhlala kukho ingozi.

Umahluko ophambili phakathi kwesicwangciso sesibhedlele kunye nesikimu soncedo lwezonyango lulele kumgangatho wazo. Izicwangciso zesibhedlele zigxila kunyango olusesibhedlele kunye neendleko ezinxulumene nokuba sesibhedlele, ziyafikeleleka ngexabiso. Ezi ndleko zibandakanya imali yokwamkelwa esibhedlele, iindleko zikagqirha, utyando kwakunye namayeza, ayizibhataleli iindleko okanye unyango olungekho phakathi kwisibhedlele. Yona i-medical aid ibandakanya iindleko zonyango ezisesibhedlele kwakunye nangaphandle. Iindleko zayo zona ziyabiza kunesicwangciso sesibhedlele, ngayo uyakwazi ufumana amayeza ezifo ezingapheliyo, ukudibana nogqirha wamazinyo kwakunye noogqirha bamehlo nezinye iimfuno onoba nazo zenkqubo yezempilo.

Hayi kaloku, abanokwazi tu, abanalo nelungelo lokugrogrisa abantu abangakwazi ukubhatala kuba kwale bayenzayo ayikho semthethweni. Babiza imali ephezulu yenzala kubantu abazisokolelayo. Uyakwazi nokubaxela kumapolisa xa besebenzisa indlela zokuqokelela ezigqithileyo nezingekho mthethweni ezifana njengokoyikisa okanye ukubetha. Kwaloo nto umntu azincamele kubo inobabonisa ukuba laa mntu ubolile ngamatyala ngoku ayinobothusa xa umntu engakwazi ukubabhatala imali yabo.

Zininzi izizathu ezibangela umntu isicelo sakhe semalimboleko yendlu singavunywa. Ngamanye amaxesha unobangela wesicelo somntu singavunywa kusuba imbali yakhe yetyala ingekho okanye iphantsi kakhulu. Amanqaku akhe etyala ngokwe-credit bureau abalulekile kwinkqubo yokuvunywa, ukuba awunayo ingxelo efanelekileyo yetyala awuvunywa ukuba mawuyithenge loo ndlu. Ukuba awunayo imali yokubambisa eyoneleyo awuvunyelwa, nale nto ke yokuba umntu enexesha elincinci ephangela iyayidlala indima.

Ewe, i-inshorensi yobomi ibalulekile kuba ibonelela ngemali kubantu bakho obathandayo xa kunokwenzeka into kuwe. Ezinye zezithathu ziphambili zokuba kutheni ibalulekile yile yokuba iqinisekisa usapho lwakho ukuba iba nayo imali yokuhlawula iindleko zemihla ngemihla, amatyala akho owashiyayo xa ufile kunye neemfuno zexesha elizayo ukuba unosweleka ngokungalindelekanga.

Sebhanka kwifowuni yam, ndijonge kwi-statement sebhanka iinkcukacha zale mali itsaliweyo, ndijonge uba itsalwe phi nini, emva koko ndingafowunela ibhanki yam okanye ndiye ngobuqu. Ndingayikhawulezela le meko ngoba buninzi ubuqhetseba obenzekayo kwiibhanki, ootsotsi bayakwazi ukuyithatha imali yakho ngoku uhleli endlini uphethe nelo khadi.

Andiziva kamandi yiloo nto. Ingandichaphazela kakhulu, ingachaphazela nendlela endizoqhuba ngayo kwiincwadi zam kuba kungenzeka ukuba ndingakwazi ukuzithenga zonke iincwadi zam ezibalulekileyo zofunda okanye ngezinye iintsuku ndingabinayo imali yokukhwela iteksi okanye ibhasi ukuze ndiye esikolweni.